Dijo tse kgethehileng tse, ke ile ka di pheha ke di phehela hae. Nama ya teng ne ke entse nama tse fapaneng, nama e bakuweng, nama e hadikuweng, le nama e pheilweng. Ke etseditse ho batho ba eleng hore ba rata moro. Di-salad ne di le ngata, o hopole hore re tlameha hore re je meroho ka dinako tsohle. Jwale di-salad-e ne di le ngata, di na le meroho e nepahetseng mmele.

Nka etsa hore ho be le dihlodisano tsa ho pheha dijo tsa setso. Moo e leng hore ya tla hlolang ba bang, o tla alafuwa ka dikete tse mashome a mabedi le leeto la ho ya Kapa. Moo e leng hore o patalletswe ntho e nngwe le nngwe ho tloha transport-ong ho ya madulong mme le dipapadi tsa tla ithabisa ka tsona ha a setse a le Kapa, ke sa lebale le tsona dijo ha a le Kapa. Se se tla etsa hore ba finyelle ka dithuto tsa ho pheha dijo tsa setso hobane e mong le e mong o tla be a batla hore e be ena a fenyang.

Ke hore re be le di-program-e kapo re etse di-show-u dintlong . Moo e leng hore e tlo ba ka setso, ho aparuwa diaparo tsa setso, ho binuwa pina tsa setso, ho jaefuwa dijaefe tsa setso, ho jewa dijo tsa setso. Ntho e nngwe le e nngwe e be ka setso.

Ke nahana hore ke ntho e leng hore re ka se e kgone rele baahi. Hobane bongata ba rona ha re sebetse, mme re tshepetse ho mmuso ho re etsetsa dintho di le ngata.

Ha ke nahane hore se se ka halefisa mofu, ha ho ka nkuwa lekoko la kgale le leng hore, le ntse le le maemong a lokileng mme hwa sebediswa lona hona le hore ho rekwe nku, hobane tjhelete haeyo. Mofu o tla be a tseba hore na ha ne a hlokahala o sile maemo a jwang ka tlung. Haeba eya, tjhelete e teng mofu e be le hore ha ba mo hlabele nku, ha ba mo rekele nku ho mo apesa ka lekoko la hae le letjha, ke moo e leng hore a ka halefa teng. Mare, empa ha e le hore tjhelete ha eyo, mme le mofu wa tseba hore haeyo tjhelete ha ke nahane hore mofu o tla halefa.

E tla ba bothata hobaneng ho tlo etsahala moo e leng hore ba tlameha ho etsa meetlo ya setso, ba etsetsa bona, kapo ba etsetsa bana ba bona kapo lelapa la bona. Jwale ka hore ha ba tsebe setso, ke ntho e leng hore ba tlo etsa jwang eo?

Ke nahana hore mabaka a ka etsang hore nako ya bona e se ke ya tshwana, ke hore la pele ntate o hloka mosadi hore e be yena a hlokomelang bana le dintho ka tlung. Jwale hore nako e ya bo ntate e be nako e leng hore e kgutshwanyane, e etsa hore e kgone ho ba fa, ba kgone ho fumana mme e leng hore o tla hlokomela bana. Mme ha e le bo mme, bo mme bona ba kgona ho e tshwara ka bohaleng. Mme o kgona ho etsa mosebetsi wa ntate le wa mme ka nako e one, e le nngwe. Ke nahana hore ke ona mabaka a etsang hore nako ya bona e se ke ya tshwana.

Ho na le lenyalo le kileng la etsahala seterateng sa ka lemong tse pedi tsa ho feta. Dijo tsa moo di a bonahala hore di ne di phehwa ke bo mme ba tsebang setso hobane ting ya teng ene utlwahala hore ena ke ting ya sesotho. Nama yona, ha ke sa bua masutsa. Moroho le bohobe bone bo le teng, ne ba sa lebala bohobe ho bontsha hore bomme ba ne ba pheha, ke bomme ba tsebang setso mme ba tsebang ho pheha.

Nka mo neha Letlotlo, nka mo neha lebitso la Letlotlo hobane ke letlotlo bophelong ba ka. Kamora hore ke hlokahallwe ke ntate, kile ka ikutlwa ke se monate hohang mme ke bona ekare jwale atjhe, Modimo sa nketse ntho engwe le enngwe. Empa ha nfa, ha nneha ngwana ke tla mo raya Letlotlo hore e be letlotlo la ka ho ya ho ile.